Tjhe, kannete ke utlwile hore hona le Wi-Fi ya mahala ya setjhaba mme yona e sebetsa ka tsela e tjena. Ha o ka ya tlase mane corner-eng ya sekolo, o tla fumana palo e telele e etseditsweng setjhaba hore motho mang kapa mang ya batlang ho sebedisa Wi-Fi a ka kgona ho e sebedisa founung ya hae. Mme sena se entse maphelo a baahi bana ba ka mona bo be bobebe hobane yona ha e na le password ka senyesemane hore o ka e kenya hore o kgone ho sebedisa Wi-Fi. O bula feela Wi-Fi ya hao ka hara ho fono ya hao, mme mme dintho di se ntse di ketsahala. Le nna ke nna ona, ke sebedisa Wi-Fi ena ya mahala ho etsa dihatiso. Tjhe, yona e le kannete e re tswetse molemo.

Ho ya ka kutlwisiso ya ka, ke a dumela hore chatbot tse ding tsa tsona di na le batho ka mora tsona. Ke ka hoo, ha o romela molaetsa o kgona hore o arabiwe ka tsela eo o kentseng molaetsa wa hao ka yona. Mme ke bona e na le thuso haholo hobane o kgona ho botsa dipotso tseo o hlokang ho di botsa pele o ka ya company-ing kapa o ka etsa eng e kopanyang company. Mme e etsa bophelo bo be bobebe hobane e kgona ho fa dintlha ka botlalo tse felletseng ka tsa company le hore ho hlokeha eng? Eng ha e hlokehe. Mme ka tsela eo bophelo bo ba bobebe hore o sebedise chatbot. Mme tjhehe, ha ke kgethe hore ho kaba le motho wa nnete a ka sebetsang hodima yona hobane tse ding tsa tsona di ntse di na le batho ba nnete ba sebetsang ka mora tsona.

Ke a dumela hore re phela mehleng eo moo bana banang le ditokelo tsa hore ba etse tseo ba di batlang. Feela ngwanaka mamela, thuto e bohlokwa e tlo dula e le bohlokwa. Ebile bohlokwa ho batswadi ba ka, ya ba bohlokwa ho nna. Mme e ntse e nsebeletsa letsatsing lena la kajeno. Ke ka hoo le nna jwalo ka motswadi ho wena, ke tlo o kgothaletsang hore ha ke hanane le taba ya hore o be sebini. Feela ha o keke wa ba mongodi wa dipina tseo tla di bina o sa ya sekolong. Hobane hore o ngole, o hloka tsebo. Tsebo e qala ka hare ho phapusi ya boithutelo, mme o hloka le mangolo a itseng hore o ka ba sebini seo se phahameng eseng sebini feela. Thuto e bohlokwa, thuto e molemo.

Jwalo ka motho ya sebeditseng radio-ong ya selehae, ke a dumela hore ho nka nako hore batho ba ka tshepa hore o na le bokgoni ba ho phatlalla tseo ba batlang ho di utlwa ka tsela eo ba tlwaetseng ka yona ho ya ka di-radio tseo ba di tlwaetseng. Mme ho ba thatanyana hore ba ka kgolwa le ho dumela hore le tla etsa tsona. Ho dula ho na le dikahlolonyana le ho ho belaelanyana hara tsona dintho tse leng horeng di-radio tsa selehae di a di etsa. Feela ke motho e mong ya hlomphileng di-radio tsa selehae hobane ke tsona tse kgonang ho fana ka ditaba tsa dintho tse etsahalang haufinyana ho rona mona. Mme le rona re a di tseba ebile re a di bona. Ka hoo, ke dula ke mametse tsona tsatsi le tjhabang le le dikelang. Mme sebohodi se ke se ratang ke .

Tjhe, o ka se thabele ho dula o ntso shebeletse televishene e sa bonahaleng ditshwantsho. Ho kaba jwang ha o ka kena mohaleng wa hao wa thekeng, mme wa bula Wi-Fi ya hao ha o na le Wi-Fi. Mare hobane ke a tseba ha ona yona. Ho kaba jwang o bule data ya hao, mme o kene mane ho marangrang a YouTube. Mme wa type-a kapa hona wa ngola sena seo se shebelletseng hodimo mane, hodimo mane ho ntho e entseng circle le thupanyana e tswelang kantle e leng search. Wa kenya moo ho batla sena seo se shebelletseng hona jwale, wa ngola moo. Mme se tla hlahisa hantle ntho eo oe shebelletseng hona jwale. Kannete technology e entse bophelo ba rona bo be bobebe. O ka sokola jwang ke le teng? Mme wa dula wa shebella televishene e sa bonahaleng. Tjhe, mmanyeo etsa jwalo.

Ho thata hore o buisane le batho banang le dintho tse e leng tsa bona hobane ba sokodisa hape le hore ba patale ditshwanelo ka nako. Jwale ho molemo hore motho mang le mang a ikenyetse sekotlolo sa hae, seo yena a kgonang hore a se lefelle kgwedi le kgwedi. Mme ka tsela eo, di etsa hore bophelo bo be bobebe. Mme nna, karolong ya tjhelete e ba e patalang kgwedi le kgwedi e leng yona tjhelete ya rent. Ke ka kgona hore ke nne ke behe bonyane ka thoko hore ha e mong wa bona a ka batla ho tsamaya, kapa a etsa qeto ya hore o se a tsamaya. Ke sale ke lokisa ona masoba ao a salang a sa kgahliseng leboteng, kapa maboteng moo ba tlabe ba kentse dikotlolo tsa bona teng.